Zinintsi ii-influencers ezikhona kumajelo okuncokola kodwa ikhona i-influencer enye nam endiyilandelayo. Le influencer iyakwazi ukukhuthaza ulutsha kakhulu ngokuba isoloko incokola ngendlela yokuba ulutsha luziphathe njani nokuba lenze ntoni nokuba lingenzi ntoni ukuze ikusasa lolutsha luhlale liqaqambile ukuya phambili. Uyancokola ke ngezinto ezibalulekileyo zeento ukuba ulutsha maluhloniphe lenze kakuhle kwaye lenze konke oko okufanele lingenzi iinto ezimbi njengokuba basele utywala futhi bangamameli abazali babo.

Xa ndinokuqala ijelo lam kuYouTube lingathetha malunga nemisebenzi le ekuthiwa yi-remote work apho ukwazi ukuzisebenzela wena angasebenzeli mntu njengale nto ndiyenzayo apha kuTalk Tag ndifundise abanye abantu okanye ndifundise ulutsha olungasebenziyo nabantu abangasebenziyo indlela yokuba uzenzele imali ngaphandle kokuba ubhadule ufunana nomsebenzi ongafumanekiyo kweli lizwe lethu. Ndibona kuyinto enganceda abantu abaninzi ukuya phambili.

IWi-Fi yasimahla iluncedo kakhulu ebantwini abanintsi kangokuba nam yandinceda. Ukuqala kwam ukuyisebenzisa, ndandinee-emails ekwakufanele into okuba ndiziphendule kwaye ndandingenayo idatha kodwa ndangena ndayisebenzisa yasebenza kakuhle. Nokuba nje ndandinikwe ixesha elingangeyure kodwa ndakwazi ukwenza konke endandidinga ukwenza ngelo xesha futhi ndazithumela ezi emails ndandifuna ukuzithumela ndancedeka.

IWi-Fi yasimahla iluncedo kakhulu. Ukuqala kwam ukuyisebenzisa ndayisebenzisa nje kakuhle yangandiniki ingxaki kwaye ndandinee-emails okwakufanele ukuba ndiziphendule kwifowuni yam. Nangona ukhuseleko lungekho kakuhle kodwa ke kwifowuni yam ndilufakile ukhuseleko kwaye konke endikwenza ndakwenza ngexesha nangona ndandinikwe ixesha elingangeyure ndakwazi ukuyenza yonke into kwakufanele uba ndiyenze ngoba ndandingenadatha ngelo xesha kwaye kubalulekile ukuba ndiziphendule ezo emails.

Kubalulekile ukufaka i-VPN xa usebenzisa iWi-Fi kawonkewonke ukuze amasela angakwazi ukuba information yakho efowunini yakho ahambe ayithengisele abantu abaza kuyisebenzisa benze izinto eziza kufaka engxakini ungakwazi kwenza izinto zakho, udibane sowusengxakini apho ungakwazi ukuba uzikhuphe kuyo. Njengomntu ke osebenzisa iWi-Fi ukwenza umsebenzi wakho wesikolo qiniseka ukuba i-VPN unayo efowunini yakho eza kukhusela ukuba information yakho ingaweli ezandleni ezinobungozi.

Kukuqinisekisa into okokuba ukhuselekile xa usebenzisa iWi-Fi yasimahla ngokufaka i-VPN kwifowuni yakho okanye kwi-tablet yakho okanye uqinisekise into yokokuba iiphasiwedi zakho ze-information yakho awuzibekanga endaweni apho nabani anokuzifumana azithathe gqibe asebenzise ifowuni yakho okanye asebenzise i-information yakho yento kokuba angene kuyo yonke into yakho ayithathe ayisebenzise ngendlela eyingozi.

Bancedakala kakhulu abantwana besikolo ngexesha leCOVID xa babekwazi ukufundela ekhaya, xa babesebenzisa ubuxhakaxhaka obutsha okanye abengakwazi ukukusebenzisa ngaphambilini olufana noZoom ukuxhumana nootitshala nabanye abafundi ukuze bakwazi ukufundela ekhaya. Kwaba luncedo kakhulu ke oko kubo kwizifundo zabo kwaye bafunda kakuhle futhi bakwazi nokuphumelela izifundo zabo.